Ngingachaza ukuthi abantu baphiwe. Wonke umuntu uphiwe, wonke umuntu uphiwe futhi nokucabanga futhi ngey'ndlela zethu ezihlukahlukene singabantu abamnyama.

Ukudla kudlala indima ebalulekile ekubungazeni amagugu noma amasiko ngoba uma kuphekwe ukudla kwesintu abantu bakhona ukuthi bahlanganyele ndawonye baphinde futhi badle ndawonye. Kube sekwenza ukuthi abantu babungaze ndawonye.

Amantombazane lawa la ashintshela ekubeni ngabesifazane kumele ngaso sonke isikhathi batholakale bahlezi behlezi nabantu abadala abesifazane nabo ukuze bazokhona ukuthi babaqondise ukuthi kumele kwenzekenjani nangabe ungasasiyo intombazane, usungowesifazane futhi lokho kuyahluka ngoba kwenza ukuthi abantu balandele .

Amakhono empilo la anikezwa amantombazane yikuthi ahlaliswa phansi aqeqeshwe kokuhlonipha, phinde futhi aqeqeshwe nangokuthi uma uyintombazane, kumele uziphathe kanjani, kumele uphile kanjani.

Ingoma engivame ukuyizwa emshadweni wesintu ile ethi, wesibali usize ungamshayi, ungambulali, uma ekuhlula mbuyisele ekhaya, isuke eseka ifanisekela ukuthi lomfazi oshade naye or or lo oshada naye kumele umphathe kahle ungamhlukumezi. Uma umuzwa ukuthi uyakuhlula, mbuyisele ekhaya, ungambulali.

Mina ngingabiza umhlangano womphakathi bese umphakathi uma uhlangene bese ngiyabachazela ukuthi yini lesiy'hlelile ukuyenza mayelana naleyo phrojekthi. Bese sengiphinde futhi ukuthi ngihlanganise nabasenbenzi nabaphathi futhi bephrojekthi.

Okufana ongikubonayo ukuthi veze labo bantu abashintshi kodwa kwesinye isikhathi kuyehluka ngoba abanye uzothola ukuthi lowomthetho obabafundiswe bona abawalahli and asoze futhi wathola ukuthi sebeshintshile ngendlela ebekade baphila ngayo.

Abafana ukuthi sekufike isikhathi sokuthomba ubezwa ngokushintsha kwezwi uma bekhuluma.

Isici esibaluleke kakhulu somcimbi yokuthomba emantombazaneni ukuthi kumele bahlolwe ubuntombi ngoba lokho kuzobasiza uma sebayosada. Yikho lokho okuzobasiza.